Ndi nga uri system i kho shumisiwa nga vhathu vhane a vho ngo i guda kana vhane a vha ḓivhi a vha i pfhesesi nga mulandu wa tshanḓa nguvhoni vhathu vha si.

Ndi tshiya kiḽiniki ya vhuponi ha hashu ya tshitshavha ndo swika nga iri ya vhumalo, a thongo wana thuso nga uri mishonga yo yo vha i siho, vha dovha hafhu vha ri vhu muongi a dovhe hafhu a sa ri vhudze hutshe na tshifhinga, a ri vhudza ḓuvha ḽi tshi vho kovhela zwine zwa vha uri mini ro fhedza tshifhinga ro dzula ri sa kho thusiwa.

Sedza ikonomi ya Afrika Tshipembe i fhasi lune vhunzhi ha vhathu a vha na mishumo, phuraivethe vhathu vhanzhi a vha vha koni u swikelela zwine zwa sia ri kho tea u pateledzana hanefho kha ṱhogomelo ya mutakalo ya tshitshavha.

Nṋe zwine nda vhona uri zwi fanela u itiwa uri kiḽiniki dza tshitshavha dzi shume zwavhuḓi kha u engedziwe vha ongi, muongi muthihi kha litshe u shuma shifithi mbili, kha u engedziwe vhaongi uri na tshumelo ya kiḽiniki ya tshitshavha zwi tshimbile nga ngona ri kone u vhudziwa uri zwithu a zwi ahuna mishonga nga tshifhinga hu sa tou vha vhona na nese muthihi ane a ḓovha a kho ri vhudza uri ahuna mishonga ende.

Muvhuso u kho to tea u tikedza nga u engedza dziṅwe dzi kiḽiniki vhuponi ha mahayani ngauri vhunzhi ha vhupo ha mahayani vha kho wana uri vhupo vhu na zwisi zwi no swika malo, kiḽiniki ndi nthihi. Zwine zwi sia manese vha tshi vho balelwa u shuma kana vhunzhi ha vhathu vha tshi xelelwa nga mashaka, zwa sia vhathu vha tshi ḓovha vha tshi ri vhaongi a vha na mushumo hu uri vhaongi vha na mushumo hu tovhori vhathu ndi vhanzhi vhane vha khou lwala, a huna vhathu vhane vha nga vha thusa na kiḽiniki ndi nthihi.

Ya tshumelo ya kiḽiniki i fhasi manese vha khou balelwa u shuma vha vhaṱuku ngauri na vhathu vha vha vha vhanzhi ende muṅwe na muṅwe u vha a khou amba zwine a fuwa nga tshifhinga tshine a funa sa mulwadze, ndi uri ndi hezwiḽa zwine vha wana vhathu vhalwadze vha tshi vho sema manese, nese wa mbilu ṱhukhu u ḓo balelwa u konḓelela.

Nṋe ndo vhuya nda dzula kiḽiniki tshifhinga tshilapfu nga ṅwambo wa uri, hovha hu si na vhaongi na madokotela kana vhaongi vho vha vha si gathi.

U fanela u itiwa Afrika Tshipembe ndi uri, vhathu musi vha tshi ya magudedzini muthu o itaho saintsi khaye a yo u ita kana a yo khetha buḓo ḽa livhanaho na zwa saintsi, muthu o itaho buḓo ḽa ḽa vhubindudzi kha ye magudedzini mahulwane a yo isa phanḓa na buḓo ḽawe la vhubindudzi ri songo wana muthu o itaho saintsi a tshi kho ita business a tshi kho ita business siṱadisi hangei nṱha.

Muthu o itaho buḓo kana o tevhelaho buḓo ḽa saintsi musi a tshe sekondari a tshiya yunivesithi kana khoḽedzhi, kha dovhe a ise phanḓa nga buḓo ḽine ḽine ḽa saintsi, ri songo mu wana a kha a tshi khou dzhia buḓo ḽa vhubindudzi a ṱuwe nga mulenzhe hone houḽani we a bva ngau hankei sekondari.

Nṋe ndi vhona zwi na masiandoitwa ngauri, mushumi kana muongi muthihi ni wana a tshi kho shuma luvhili kha ḓuvha vha mu wana nga matsheloni a dovha a dzhena na nga madekwana u awela tshifhinga uyo muthu. Zwine zwa kho to amba uri vha minisiṱa wa zwa mutakalo kha bve nga iṅwe nḓila manese na madokotela vha engedziwe.

Vhunzhi ha vhathu a vha koni u swikelela dzi kiḽiniki dza private, sa izwi dzi kiḽiniki dza private hu tshi shumiwa nga tshelede tshiṅwe na tshiṅwe ndi tshelede.

Vha ongi vha dokotela na vha ongi vha tea u thoma nga u alafha vhathu vhahulwane vhathu vha notonga vhakegulu, vhakalaha, vha tevhela nga vhaholefhali ha ḓa a vha re kha vhane vha kha tshiimo tsha emergency.

Zwi nthusa nga tshithu, nga maanḓa ri tshi sedza vhane vha vha tshi khou tou lwala lwa u fa ngauri vhulwadze a si tshithu tshine tsha tsha ḓa tsho langana na muthu, vhulwadze vhu fana na lufu, lufu lu tshi dzhena muḓini a lu kokoti lu soko dzhena.

Athi athu ḓi wana ndi kha nyimele ine ndo balelwa u thuswa nga mulandu wa mitevhe milapfu, vhunzhi ha tshi fhi zwifhinga musi ndi tshi ya kiḽiniki ndi balelwa u thuswa nga mulandu wa uri ahuna mishonga, mishonga yo fhela.

Minisiṱa wa zwa mutakalo u tea u vhona uri vhupo vhuṅwe na vhuṅwe hu na kiliniki dzo no swika mbili kana tharu dza public dzi sa badelwi dzine a dzi dza private, na sibadela na vhaongi kana madokotela a vhane vhavha vhatshi kho shumela sibadela ri ḓo vha humbela uri musi mulwadze o ya sibadela a thina luṅwalo vha so ngo mu humisa, ngauri u vha o vhona uri kiḽiniki hu na ḽaini khulwane ende ene uvha a kho ṱoḓa thuso zwa serious.

Nṋe tshifhinga tshe nda lindela kiḽiniki ya tshitshavha a thi ngo kwamea zwavhuḓi ngauri ndo ṱuwa ndi tshi khou lwala nda sa wane thuso ngauri vha ri mishonga a i ho, nga hetsho tshifhinga nda ndo ya kiḽiniki nga iri ya vhumalo nga matsheloni nga iri ya vhuraru mathabama ndi hone nese kana muongi a tshi ri vhudza uri ahuna mishonga vhathu a vha humele mahayani avho.

Uri vhaongi kana madokotela vha vha vhasi gathi, vha uri vhathu vha paḓa ho ḓana vha kho ṱoḓa u ṱoliwa dokotela vhoṱhe. Zwo ralo dokotela wa hone u kho shuma a eṱhe ahuna dokotela muṅwe, dokotela kha hetsho hetsho tshifhinga u eṱhe.

Manese kana madokotela vha kho tea u ḓivhadza uri dokotela u ḓo ḓa lini kiḽiniki u ḓo wanala lini kiḽiniki, uri na vhathu vhavhe vha kho ḓivha uri nga ḓuvha ḽa so kiḽiniki dokotela u hone ende u kho ḓo ṱola vhathu vhafhio na vhafhio, vhathu vha songo fhiwa date nthihi yo u vhona dokotela vha vhanzhi vhanzhi.

Kha ḽiṅwe sia zwi nga thusa nga uri na dokotela u ḓovha a khou ḓivha uri kha ḓuvha ḽa so ndi khoya u ṱangana na vhalwadze vha ngana vha so na so vhane vha vha vha na vhulwadze ha so. Kha ḽiṅwe sia zwa dovha zwa sivhe zwavhuḓi ngauri vhulwadze sa zwe nda ambisa zwone murahu uri vhulwadze vhu ḓi fani na lufu, lufu lu tshi dzhena muḓini a lu kokoti zwi ḓi ralo na kha vhulwadze vhulwadze vhu tshi ḓa muthuni a vhu kokoti a vhu thomi vha ha sumbedzisa uri ndi khou ḓa muthu u soko vuwa a naho.

Ndi ha dzi ambuḽentse, dzi balelwa u swika nga tshifhinga nga mulandu wa dzi bada uri bada dzo tshinyala bada dzo kwashekana nga mulandu wa miḓi nga mvula, huṅwe ambuḽentse dzi balelwa uswika vhalwadzeni nga tshifhinga nga mulandu wa ḽokhesheni wa fhethu hune muthu a kho dzula hone, direction ine vhavha vha khou fhiwa vha vha vha sa khou i ṱalukanya.

Musi muvhuso wo vhea mutsiko wa uri vhalwadze vha vheiwe nga zwifhinga nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi ngauri vhunzhi ha manese kana vhaongi vha balelwa u ṱhogomela vhalwadze ngauri vhavha vho dzhena vhagathi, lune rikho wana uri sibadela tshi khou hu kho dzhena manese ane vha khou balelwa u ṱhogomela sibadela tshoṱhe. Ndi uri hu na vhana hu na vhaaluwa vhakalaha na vhakegulu hu na vhafumakadzi huna vhaimana vha wane uri o dzhena manese vhane manese vhasigathi hu kha ḓi ḓa vhalwadze huna vhalwadze vhane vha tea u vha vha tshi khou alafhiwa kha tshetsho tshifhinga nga hetsho tshifhinga vhane a vha ho mi mmbeteni a vhongo fhiwa mi mmbete.

Hune nṋe nda dzula hone zwo leluwa nga maanḓa uri muthu a re na dwadze kana vhulwadze ha HIV a tevhele dzilafho, sa izwi kiḽiniki ya hune nṋe nda dzula hone i tsini i siho kule vhunzhi ha vhathu a vha ho kule nayo miḓi minzhi a i tovha vho kule na kiḽiniki. Ha ha dovha hafhu ha vha na dzi famasi dzine vhathu vha re na ovhu vhulwadze vha a kona u tevhela philisi dzavho haningei kana dzilafho ḽa vho haningei famasiani.

Vhunzhi ha vhathu vha Mankweni vha anzela u ita maguvhangano, zwiṱereke zwezwi u dzhia dzi vidio dza zwibadela uri manese vha khou balelwa u vha thusa havhori tshiṅwe tshifhinga zwi vha zwi siho zwanḓani zwa manese uri vha vha thuse zwi. Manese vha vha ṱalutshedza nyimele i re sibadela mara muthu mutsu ngauri ha nyagi u pfhesesa kana ha ṱoḓi u pfhesesa vhaṅwe vha sia vha tshi ita ungari manese a vha khou ṱoḓa u vha thusa zwi sia vha tshi fha manese mutsiko wo shuma.

Vhunzhi ha vhathu vhane vha dzula kha iḽo shango vha ḓo balelwa no wana dzilafho nga tshifhinga, vhathu vhane vha tea u vha vha khou nwa mishonga kana vha re na mishonga ine vha tea u inwa ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe vha ḓo balelwa ngo i wana.

Vhunzhi ha vhathu vha ḓo balelwa u wana thuso ri tshi amba nga ha vhathu vhane vha ḓo balelwa u wana thuso ri vha ro sedza vhaaluwa, vhana, vhafumakadzi na vhanna vhane vha vha khou lwala vhaimana ri vha ri khou amba nga vhathu vhenevho uri vha ḓo balelwa nga u wana thuso, lune zwi ḓo konḓa nga maanḓa uri vha wane thuso sa izwi kiḽiniki ya tsini yo fhelelwa nga mishonga ende tshifhingani tsha zwino musi ri tshi founela ambuḽentse ambuḽentse a dzi tsha ḓa nga zwifhinga lune zwi sia arali hu na muthu ane u kho lwala lwa shishi anga sala anga sia a tshi kho u a kho ri sia.

Mbekanyamushumo ya ntswa ya mutakalo i tea u sedza kha u engedza vhaongi u ita uri dzi kiḽiniki kana na zwibadela zwa mahayani kana zwa tsini hu dzule hu na mishonga tshifhinga tshoṱhe, vhathu vha wane thuso hu tshe na tshifhinga.

Tshithu tshine mbekanyamushumo ya tea u sedza khatsho nga maanḓa ndi u engedza vhaongi, ndi u vhona uri tshifhinga mishonga i hone yoṱhe yo fhelela tshifhinga tshoṱhe, mishonga a i kho konḓa u wanala tshiṅwe na tshiṅwe tsho leluwa wanala.

Nṋe ndi nga ṋea muthu ngeletshedzo ya uri arali a tshi kho ṱoḓa u vha na mutakalo kana muvhili u re na mutakalo kha nga dzulele u ḽa miroho na mitshelo, zwiḽiwa zwezwi zwine zwa bva mavuni sa izwi zwiḽiwa zwine zwa bva mavuni zwi zwone zwi re na pfhushi u fhira zwiḽiwa zwine ra zwi renga mashophoni kana mavhengeleni.

Arali ri kho to sedza kha uri uyo muthu kana uyo mulwadze o fhiwa mmbete vhuongeloni ri wana uri vhuongeloni vhaongi vha kho dzhena vhasigathi kana vha kho shuma vhasigathi, zwine zwi a konḓa uri vhaṱhogomele mulwadze muthihi ngauri vha tea u vha vha tshi kho ṱhogomela vhalwadze vhoṱhe vho fhambanaho. Zwa dovha hafhu ha vha na vhuṅwe vhuthada arali uyo muthu a tshi dzula a eṱhe ngauri a nga si kone u ḓi bikela ahuna muthu ane a ḓovha a khou muṱhogomela a khou mufha zwiḽiwa a kho vhona uri o nwa mishonga iwe nga tshifhinga.

Ndi nga katela muthu muṅwe na muṅwe mulwadze ane u kha tshiimo tsha shishi hu na tshiimo hetshiḽa tshine na manese kana muthu o ima muthu ane ha ngo gudela vhu dokotela kana vhunese kana uvha muongi u a zwivhona uri muthu hoyu maṱunguni, ndi nga katela vhathu vho raliho vho raloho vhaholefhali, vhaaluwa na vhaimana.

Vha tea u thoma nga u kulumaga kana u ntsha mashika oṱhe vhuponi havho vha tea u vhona uri vhupo havho ho kuna tshifhinga tshoṱhe maḓi ane vha a shumisa kana maḓi ane vha anwa o kuna hana mashika.

Ndi nga vhea ambuḽentse phanḓa uri arali ambuḽentse ya founeliwa nga i kha i swike nga tshifhinga tshetsho tshine ya founeliwa ngatsho i ṱutshele u thoma ya ima kana ya imisa vhathu hu tshi pfhi ahuna ambulance. Ndi nga ita uri huvhe na ambulance dzo vhalaho dza tshivhalo uri hezwi ri tshi tshitshavha tshi tshi founela hu songo vha na mathada a uri ahuna ambuḽentse, muthu uya vhuya anga a sa a sa ri sia shangoni o lindela ambulance.

Sa izwi vhuponi ha mahayani kana muṅwe na muṅwe ane a kho tshila vhutshiloni hu si vhanzhi vhane ravha na maseṱa na musuku zwezwo zwiṱukuṱuku zwine nda ḓo vha ndo lima muḓini wanga kana ngadeni yanga kana tsimuni yanga ndi ḓo mu livhuwa ngazwo, na maipfhi tshiṅwe tshifhinga a ya amba zwinzhi u fhira dzi mpho dzine ra vha ro fha vhathu kana ro fha muthu.

Eletshedza minisiṱa wa zwa mutakalo uri a engedze dzi ambuḽentse na vhaongi, a dovhe hafhu a dalele zwibadela na dzikiḽiniki dzo yaho nga u fhambana a tshi yo sedza uri vhuongelo uvhu hokuna naa hu na vhathu vhane vha kho shuma u kunakisa vhuongelo uvhu naa.

Ndi nga eletshedza muongi muswa uri a songo thusa vhathu nga u sedza muṅwe na muṅwe o ḓaho kiḽiniki kana vhuongeloni u vha a khou ṱoḓa thuso, ndi nga dovha hafhu nda mu eletshedza uri arali zwi tshi nga konadzea a tshi khou thusa a vhone uri hu na mukegulu kana mualuwa kana muthu ane u kho lwala lwa shishi ane u kha ḽaini ndi humbela uri a thome u thusa ene. Kha humbele vhathu a ambe na vhathu kha ambe na vhathu uri ndi khou humbela u thoma nda thusa muthu hoyo saizwi hu tshi kho mu vhona uri tshiimo tshawe tshi tshi u kha tshiimo tshi tatisaho.

Ndi nga muvhudza uri kha ite uri hu vhe na vhaongi vho vhala tshivhalo sa izwi vhunzhi ha vhathu vha tshi khou ya kiḽiniki kana vhuongeloni vha balelwa u wana thuso ngauri vhaongi a si vhanzhi, na ndi nga dovha hafhu nda mu vhudza uri vhuongelo ri humbela uri vhu shume tshifhinga tshoṱhe vhusiku na masiari hu songo vha na tshifhinga tshine vhuongelo ha vala.